Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama ba bašwa ba le bantsi thata ka gonne ga se rona rotlhe ba re kgonang go ka fitlhelela go reka data 'tsatsi le letsatsi go ka ipolaela mmereko, mme ka jalo ga se botlhe ba ba kgonang go ka duela ditlamelwana tse di tlisang data e leng di-Wi-Fi kgwedi le kgwedi ka ntlha ya ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tse ba di dirang.

Ke dirisa data e ba e bitsang Wi-Fi e leng gore e duelwa gangwe ka kgwedi ke data e leng gore ga e fele ke dirisa ka mokgwa o ke batlang le ka mokgwa ke kgonang ke e duela fela makgolo a le mabedi ka kgwedi.

Jaaka ke dirisa data e e sa feleng e ga nke ke bala gore ke dirisa bokae mme fela ke dirisa data e e fetang ten gig per month, ke ka moo ke na leng setlamelwana sa data se se duelwang ka kgwedi mme data ya teng e sa go balele gore o dirisa bokae.

Data ya di-gig-e, e ka intumedisa ke ya makgolo a le supa go ya kwa godimo ka kgwedi.

Go tla ga mafaratlhatlha a five G go tla re thusa thata ka go tokafatsa seemo sa rona se re nang le sone sa network-e mme se tla re thusa go berekisa thekenoloji e kwa godimo e re tlhokang ya inthanete, e re tla bo re berekisa re tla bo re berekisa data e tlebe e tsamaya ka lebelo le le kwa godimo le le berekelang ka.

Go ya kwa lebenkeleng kana o tsena mo bankeng ya gago e o e dirisang mo founung o reka data kana o ya lebenkeleng wa ba bolelela ka data e tla berekang mo mafaratlhatlheng ga o fetsa wa e tsaya o e tsenya mo founung e be e tsena o tla kry-a molaetsa o go netefaletseng gore data eo e tsene mo network-eng e o e dirisang morago ga moo o bo o bulela data eo mo cellular e o e dirisang mo mogaleng wa gago wa letheka o bo o tsena mo mafaratlhatlheng a o a batlang go ka bua le ditsala kana ba losika mo go one, morago ga moo o tla bona melaetsa e tsamaya kana e tsena.

Data ya ka, ga e ka fela pele ga nako, ke tla tshwanelwa ke go ka reka e nngwe go tlaleletsa yona e e fedileng mme mo megaleng ya letheka e re e di dirisang go na le mo o kgonang go tsena teng kana e go supetsa gore o ka boloka jang.

Fa o ya kwa lebenkeleng, o kgona go reka mowa o be o fetola gore e nne data ka tsela e o tsenya mowa o ka dikhoutu tse di tla bo di kwetsweng mo seliping sa mowa gore e tsene mo founung morago o tla tobetsa dinomoro di rileng, o ka fetola mowa o e nne data, mo cellular-eng mme ka jalo o tla boloka madi a go reka data ka gonne ga o reka mowa o bo o reka data morago, e tla e le botoka thata, gonne le gore o reke data.

Ee, o kgona go aroganya data e o nang le yone ga le berekisa network-e e tshwanang o kgona go mo aroganyetsa yone, mme a kgone.

Dithulaganyo tse di tlwaelegileng tsa data di ka fetola dithulaganyo tsa mogala wa data fa di ka letlelela five G gore re kgone re berekise data ya rona le inthaneteng ka tsela e šwa e technology e ntšhafetseng.

Tiriso ya megala e e botlhajana e siame gore baithuti ba kgone ba e dirise gore ba kgone go ithuta dilo tse ba sa kgoneng go di rutiwa kwa sekolong.